Ingcinga ebaluleke kakhulu ngokwesiNtu yeyokuba iinto ezifana nokuqhomfa okanye i-abortion azenziwa ngokwemveli yesiNtu. Umntwana othe wakhulelwa okanye umntu oye wakhulelwa uyamitha umntwana azalwe, abekho, aphile njengabanye noba imeko ibisithini. Okwesibini, ingcinga ebalulekileyo kukuba umntwana oselula ngakumbi ke ithineyija akaxelelwa ngemiba edibanise ucwangciso ngoba kukholeleka ngokwesiNtu ukuba akanalungelo lokuba abe uyazibandakanya nezesondo. Yingako ke kungafanelekanga ukuba kube kuxoxwa ngeendaba zocwangciso uba umntwana acwangcise kuba sube eselula kujongwe ukuba ikamva lakhe libe sekubeni afunde, aphangele, atshate ukuze abe yonke into uyakwazi uba ayixelelwe, hayi aselula.

Okokuqala, xa usengxakini ngakumbi edibene nempilo yakho, ingqondo iba phantsi koxinzelelo, awucingi ngendlela ephucukileyo kuba ingqondo iphantsi koxinzelelo. Uye urhalele okanye unqwenele nantoni na engathi ingakunceda. Yiloo nto ke abantu begaxeleka ekubeni batyelwe neemali zabo okanye baqhatheke, okanye babe semngciphekweni wokufa okanye ukugula nangakumbi. Ngoba sube bekhangela impilo naphina apho ingavela khona ngenxa yoxinzelelo. Kuba xa ugula okanye ugulelwa awucingi ngendlela efanelekileyo, eqhelekileyo ebekufanele uba okanye ubunokwazi ukucinga ngokuhlakanipha xa ubungaguli okanye ungagalelwa.

Ngabe yona umbono uba mhle owenziwa ziinkampani zamayeza, mhle umbono eziye ngohlobo eziye zenze ngalo. Kodwa eyona nto okanye eyona concern yam kule nto kukuba ngokwendlela esikhula ngayo okanye ngokwendlela esidalwe ngayo ngokwemizimba nangomoya esiwuphefumlayo neendawo esihlala kuzo, asifani esiphila ngayo. Uba bekuvavanywa, bekuvavanywe abantu abahlala mhlawumbi eAmerica okanye abahlala kwelinye ilizwe, asizufana. Yingako ufumaniseke uba neziphumo xa sekusetyenziswe la machiza kuthi okanye ezi zitofu, iziphumo okanye laa nto sithi zii-side effects ziye zingafani ngoba abantu ebevavanywa bebengafani ngokwendlala, ngokwendlela abadalwe nabaphila ngayo.

Uyabona ke mhlobo wam, ndiyayithanda le le uba impilo yakho uyafuna uhlale ufumana izinto ezingcono nezibalulekileyo. Kodwa ke bendicebisa mna mhlobo wam into yokuba sike siphande ngezi pilisi, sifowunele phaa kwicandelo lezempilo sibuze ngazo. Kwaye sibuze nakulaa nkampani okanye kwelaa, kwelaa qumrhu lijongene nekubhaliswa kwamachiza eMzantsi Afrika, eli liye ligunyazisa amachiza uba makasetyenziswe neepilisi. Uba ke lithi elaa qumrhu zisemthethweni ezi pilisi sizawuqhubeka sizisebenzise ke mhlobo wam, ungaphatheki kakubi.

Ayikho emhlabeni into eyogqitha ukulinda. Ngoba ngamanye amaxesha uye ufumanise uba njengoba kufoliwe ezibhedlel abaye, abanye abantu abanintsi ngabantu abakhubazekileyo endingenako ukuba ndithi ndingabakwazi nokudlula ngapha kwabo. Okubalulekileyo kukulinda. Ukuba kugcwele apha ngaphakathi ikhona indawo yoba ke ndiphume phandle ndiyoeksesayiza, ke ndichithe ixesha ngoba ndibe ndieksesayiza apha phandle, ukuba ngaba le nto bendize ngayo esibhedlele akhona amandla oba ndikwazi ukueksesayiza ndizivocavoce phandle logama ndisalinde ixesha lokuba ndikwazi ukungena. Kodwa ayikho into edlula ukulinda ebomini.

Owona mcelimngeni endijongana nawo xa kufuneke ndiye ekliniki yalapha kwezi lali ndihlala kuzo kukuba ikude ikliniki, ikude kwilali endihlala kuyo. Ngoko ke kufuneka uba awunazo iisenti zoba ukhwele imoto, uhambe ngeenyawo. Iphinde ibe ngumcelimngeni omkhulu ke ngoku xa uzawuhamba ngeenyawo ube unaloo ngxaki unayo, ikwenza ungabi namandla okuba uhambe ngeenyawo ude uyofika. Kwaye azikho neeambulensi ezikwazi uzokuthatha ikuse ekliniki. Umhlawumbi ngelinye ixesha le nto ayidingi ambulensi, idinga uba uziyele nje uyoncedwa. Izinto ezincinci, mhlawumbi ezingafunisi ude ubize iambulensi. So ngowona mcelimngeni lowo.

Bunintsi kakhulu ubundlobongela, ngakumbi kwisini. Ndicinga uba mna into yokuqala endingaqale kufuneka siyijonge kukuba abantwana abangamakhwenkwe abaselula sibakhulisa njani kwisosayethi okanye ekuhlaleni. Kufuneka siyiqale phaa kubo beselula, bakwazi ukuhlonipha abantwana abangamantombazana beselula. Singabafundisi ukuba kuyalinganwa, sibafundise ukuba abantwana abangamantombazana banexebiso ukodlula bona bengamadoda njengoba sasikhula nathi kusithiwa intombazana yintyatyambo. Ukuba singayibamba apho, bahleli nje beyazi uba baxabisekile abantwana abangamantombazana, bangabahlonipha athi noba mdala oyike okanye ukwenza into embi kuye.

Kubalulekile intoba bantwana niwugade umlilo kwaye apho kubaswe khona zibe kude iinto ezifana neempahla zokunxiba neengubo. Uba kubasiwe ibe yindawo engumgama endaweni neempahla efana nebhedi, ngakumbi ngoku njengoba kusebusika kubaswa neembawula. Uba kukhona imbawula, ibe yimbawula, ibe yinto evalekileyo kungabikho malahle avele ngaphandle. Ibe yindawo enamalahle aphakathi avalekileyo, ibe kude neengubo neempahla. Kwaye kule ndawo kuzawube kubaswe kuyo umlilo kube khona amanzi kufutshane. Kuqale kubekho amanzi ungekabasi kule ndawo uba uzawukotha umlilo noba uzawupheka noba uzawuthini na.

Bantwana bam, ndicela ukunixhobisa ngale nto yokuba ubudlwengu abunanto yakwenza nendlela umntana oyintombazana anxibe ngayo. Ngoba xa sinobuyela emva ngokwemveli, amantombazana ayenxiba iinkciyo, izigqebhezana, izinto ezimfutshane ekhusa nje nethi apha ngaphambili nangasemva kuphela. Kodwa yayingathi loo nto okanye yayingenzeki into yoba kuthiwe ngexesha lamandulo abantwana abangamakhwenkwe okanye amadoda adlwengule amantombazana ngenxa yendlela anxibe ngayo. Ngoba amathanga ayevela ngaphandle, namabele ayevela ngaphandle ingeyonto eyothusayo leyo. Ithi ke loo nto xa ndibuyela apho, indlela enxibe ngayo intombazana ayinanto nakwenza nokuba makaxhatshazwe okanye impazamo ikuye. Masibahloniphe sibathande njengamandulo.

Ngokwamava esendawafunda ngexesha sisilwa nobhubhane we-coronavirus, ukuba ndihlala nomntu one-TB endlini enye kukuba ndifake imaski okokuqala naye ndimfake imaski. Emveni kokuba, emveni koko sihlale yonke into esizisebenzisayo zicocekile zisale sizicoca. Kwaye xa ekhohlela ndiqiniseke into uba uyazibamba and uzifihle ngemaski. Emveni koko ndifune uncedo ke ngoku neengcebiso ngakumbi nokufunda ngakumbi ngayo i-T-B ekliniki.